O tshwanetse go akanyetsa dilo tsa go tshwana le gore ka lapeng la gago ka lapa la gago ke malwetse afe a e leng gore a le sokodisa ga ngata ga ngata. Ebile o tshwanetse le go lebelela gore inšorense e o e patelang ke yone e leng gore e ka se go senyetse madi na, a o tlo go a patelang kgwedi ka kgwedi. O tshwanetse go lebelela ditsela tsotlhe tse e leng gore inšorense eo e tlo thusa lapa la gagwe e fela o sa duele madi a a mangata.

Bosupi ba go bontsha gore ke na le madi 'tsatsi le 'tsatsi bo ka supa ke account statement, statement-e sa account le fa o na le melaetsa o fumanang ka bankeng ka mehla le ka mabaka ga madi a tsena go ba ha a tswa.

Tax free savings account ke polokelo ya mofuta ya gore o sebedisa polokelo eo go baya madi a gago ka tsela e e leng gore ka invest-a ka ona, ebile ba ga tax ga ba e tseye a ba tseye madi a o a beileng ka mogare a mofuta o wa polokelo. Ebile o ka ntšha nako e nngwe le nngwe e o batlang, ebile ba sa ga tax ba sa tsee.

Nka simolola ka go aga dintlo go ba diphaphuši gore batho ba ba dule foo ba patele ba nduele kgwedi ka kgwedi, e be ke simolola go beeletsa madi ao. Ke nagane gape le go aga diphapoši tse dingwe gore batho ba ba dule fao ba nduele kgwedi ka kgwedi e be e gole e be e go.

Se segolo se se dirang gore batho ba palelwe ke go patela madi ao ba a adimileng ko bankeng ke gore, ga o adima madi ko bankeng go na le madi a mangwe a tlo a patelang godimo ga a o a adimileng a re a bitsang interest ke sone se segolo se se dirang gore batho ba palelwe ke go patela gobane ba tla simolola ko gore mo gongwe mogare ga dikgwedi tse dingwe ba na le mathata ba palelwa ba kgone go patela madi ao fela ba adimileng e fela ba palelwa ke go patela interest. Ke sone se di dirang gore batho ba palelwe ke go patela .

Akhaonto ya tšheke e ja madi a kwa godimo gobane e na le di-service di-benefit-e tse dintšhi go phala ya savings account. khaonto ya tšheke o kgone go e dirisa o sena madi, o kgona go e dirisa e gofa le dilo tsa go tshwana le bo ba re ke check book o kgona ngwalela motho tšheke o mofe yona a dire go ntsha madi kwa bankeng e a e batlang. E na le di-benefit tse di ntšhi go feta ya savings and o kgona go e dirisa go ntsha madi a mantsi go feta savings.

O ka sepela wa ya bankeng wa boledisana le babereki mmereki wa kwa bankeng wa mmotsisa ka ditsela tseo batlang go di tseba for adima madi ebile o ka seke wa duela madi a mantsi. O ka dira gape se re se bitsang research wa wa batlisisa ka tsela tsa go adima madi ko bankeng le gore o seke wa duela madi a mantsi. O ka ya gape inthanete wa šomisa sellathekeng go , wa gape le ba e leng gore ba se le ba adima madi go ba di-lawyer-a if o na le tsone.

Tsala bula mogala wa gago sellathekeng sa gago o bule melaetsa, fumana molaetsa o kwetseng CashSend se ileletoroniki. O tlo bona dinomoro tse o tlo di šomišang go fitlha ko motšhining wa go goga madi o šomise tsona go na le PIN ya nomoro tse four go ba tse five. O ye kwa motšhining goga madi kapa o ye ko mabenkeleng.